Vha shumisa nga maanḓa Telkom kana Vodacom, fhedzi mutengo wa Telkom u farea nga mannḓa u fhira wa Vodacom.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou badela masheleni manzhi vhukuma, nga maanḓa kha simu khadi ya Vodacom ina data dzi ḓuraho vhukuma.

Ndi data dza Telkom, ndi dzone data dzine dza farea nga mannḓa kha muthu muṅwe na muṅwe ngauri adzi ḓuri.

Hai athi vhoni zwo tea uri data dzi tshinyale, ngauri dziṅwe data ria dzi renga ra fhedza ri satsha kona udzi shumisa u swikisela tshifhinga tshe tsha ambiwa, fhedzi u wana dzo no tshinyala zwi ri sia zwi si tshavha zwavhuḓi.

Ndi lunzhisa nga maanḓa ndi tshi renga dzi data, u ṋanga hanga dzi ndi nanga ngau vhona dzi phuraisi dzine dzavha hone kana masheleni ane avha hone ane nda ḓo kona u ma swikelela.

Ndi tea u renga phakhethe dza data dza ṅwedzi, ngauri ndi dzone data dzine dza nthusa u swikisela ṅwedzi u tshi fhela nga maanḓa dzi data dza Whatsapp fhedzi dzi si data dza zwoṱhe.

Ndi vhona unga muṋetshedzi wa mobile data ane a ṋea nethiweke ya khwiṋe, ndi Telkom na Cell C na MTN.

Ndi khaedu nnzhisa vhukuma, ngauri tshiṅwe tshifhinga uwa renga data fhedzi nethiweke yavha isa kho shuma nga nḓila yone, wa kombetshedzea uri udzi litshe usa dzi shumise u swikisela zwezwo nethiweke i tshi vhuya tshiṅwe tshifhinga rivha ro renga data dza ḓuvha ḽithihi husini data nnzhi.

Ee, ndo no vhuya nda dzi shumisa dzi promotion kana dzi discount dza u renga data, nga maanḓa arali vha tshi wana dzi reward kana u dzhenelela yeyi miṱaṱisano ine yavha i hone kha dzi simu khadi, kana u shumisa dzi app dzine dzavha dzi kho shumiswa for dzedzo dzi simu khadi vha a kona u renga data nga promotion kana discount.

Tshiṅwe tshifhinga ndi renga data nga bannga, tshiṅwe tshifhinga nda toya nda renga vhengeleni fhedzi u renga nga bannga zwiḽa tshelede vhukuma, ngauri uḓo dzula u kho renga tshifhinga tshoṱhe musi u sina tshelede tshanḓani.

Ndi musi muthu o renga data kha founu, wa fhedza data dza hone u sadzi shumise nga nṱhani ha nethiweke ine yavha i hone, kana wa renga data fhedzi dzavha dzi sa khou tenda u shuma usa pfhesesi uri hu khou itea mini.

Ndi uto sedza data zwavhuḓi u songo dzhaya, wa vhona uri ndi ḓo shumisa data dzifhio kha hoyu ṅwedzi huna data nnzhisa dzo fhambananaho nadzi phuraisi dzo fhambananaho, dziṅwe dzi a ḓura dziṅwe dzi tshipi.

Ee, zwono itea muthu ua renga data fhedzi dza sa ṱavhanye u vhonala, zwi tshi khou itiswa nga nethiweke khamusi ine yavha kha luṱingothendeleki lwawe.

Ungasi ḓadze data kha luṱingothendeleki, ngauri zwi ṱoḓa masheleni manzhi vhukuma zwino dzedzo data dzine wavha wodzi swikelela nga tshetsho tshifhinga uvha wo kona zwenezwo.

Ee, ndono vhuya nda renga data ngau ṱavhanya, ngauri huvha huna zwithu zwa shishi zwine ndavha ndi khou tea udzi ita ngadzo, kana huna zwiṅwe zwine nda kho tea uzwi shumisa zwi nonga zwithu zwa tshikolo kana dzi email.

U vhuya muthu a ḓadza data nga zwiṅwe zwifhinga zwa ṅwedzi, ndi ngauri uvha asi nayo tshelede yau renga edzo data dzine a kho tea udzi shumisa, so zwi a konḓa uri muthu a ḓadze data tshifhinga tshoṱhe.

Ndi shumisa dzi USSD, ngauri ndi vhona unga ndi dzone nḓila dza khwiṋe dza u ḓadza data kha luṱhingothendeleki thendeleki lwa muthu.

Ndi dzi shumisa nga nḓila ya vhukono uri dzi kone u swikelela maḓuvha heneyo ea ambiwa, ungasi shumise data maḓuvha marathi ngeno data dzori dziḓo fhela nga maḓuvha a sumbe muthu utea u langa data dzawe zwavhuḓi, uri nadzo dzi dzule tshifhinga tshilapfhu.

Ee, ndono dzi vhona phambano dza u ḓadza data vhukati ha vhaṋetshedzi, vhaṅwe vha ḓadza data ṅwedzi muṅwe na muṅwe vhaṅwe nga ṅwedzi vhaṅwe zwi a dzhia tshifhinga tshilapfhu uri vha ḓadze data kha luṱingothendeleki lwavho.

Ndi vhona unga u ḓadza data zwa miṅwahani yo fhiraho ndi vhona unga zwovha zwo leluwa, u fhirisa zwa miṅwaha ya zwino ngauri miṅwahani yo fhiraho hovha husina dzi ṱhingothendeleki vhovha vha tshi to shumisa marifhi.

Uri ri vhe ri tshi khou ḓivha nga ha vhatambi kana zwiṱori zwine zwavha zwi kho tamba khathihi na u ambedzana nga zwine zwa khou tamba na vha muṱa.

Ee, muzika wa tshivenḓa u engedza u vhonala haṋu na vhufuni hanu ha muzika fhedzi nga vhe hu nṋe muimbi ndo vha ndi tshi ḓo ita uri ndi ḓivhane na vhathu na vhaimbi vhahulwane vha muzika wa tshivenḓa uri vha kone u nthusa kha muzika wanga.

Ndi sedza nga maanḓesa kha guguḽu ngauri u wana huna mafhungo manzhi kana kha dzi youtube kana kha dzi chrome ndi hone fhethu hune wa wana ho vheyiwa mafhungo a shango nahone na kuambe na kha dzi Facebook.

Zwi ita uri dzikhonani kana mashaka kana vha muṱa vha vhe na nyanḓano yavhuḓi vhukati havho ngauri vha ḓovha vha tshi khou ambedzana nga zwine zwavha zwi tshi khou itea.

Ndi vhona unga guguḽu ndi yone ine ya thusa vhukuma na ngauri u nga guguḽa zwithu zwinzhi kana u ḓivha nga mafhungo a shango khayo.

Ee, ndo no i dzhia zwoneha zwo vha zwi zwavhuḓi vhukuma a zwi na na khakhathi ngauri muthu u vha o awedza muhumbulo kana u ḓi awetshela ene muṋe.

Ndi vhona i songo khwinisa vhudavhidzani na luthihi ngauri vhathu vha ya isa phanḓa na u davhidzana naho hu na na nyanḓadzamafhushumo.

Tshifhinga tsha nyanḓadzamushumo ndi vhona unga ndi tshifhinga tshine muthu u vha a khou tou ḓiphina kana u vhona zwithu zwine zwavha zwi kho itea shangoni a tshi kho ḓiphina na vhaṅwe hanefho kha nyanḓadzamushumo u fhirisa nḓila ine muthu avha a kho tshilisa zwone.

I ita uri ndi vhuise muhumbulo ndi songo borea ndi vhe ndi khou amba na vhaṅwe vhathu ndi sa vha ḓivhiho na vhane nda vha ḓivha.

Ndo ṅwala zwithu zwinzhi nga maanḓa zwiṅwe ndi zwine muthu anga tshila ngazwo zwiṅwe avha a tshi kho to ḓi entertainer ngazwo hanefhaḽa kha nyanḓadzamushumo fhedzi zwone zwivha zwo ḓala vhukuma zwine muthu anga vhona uri vhanga vhu ṅwala mini.

Ndi vhona unga ndi zwavhuḓi vhukuma musi muthu a tshi kho shumisa nyanḓadzamafhungo ya matshilisano uri vhathu vha ḓivhe mafhungo a mashangoni a kule na mashangoni a tsini, ndi zwa ndeme vhukuma u ḓivha zwine zwa kho itea fhano ḽifhasini.

Ee, i ya thusa vhukuma ngauri u ya kona u ṅwala zwine zwa kho itea nga tshetsho tshifhinga uri u kone u ṱavhanya u wana thuso kha vhathu vho fhambananaho hanefho kha nyanḓadzomushumo.

Hai, a thi thu ḓi wana ndi tshi kho ṅwala zwithu zwe zwa vha zwi tshi khou ḓivhea.

Ndi takalela u ḓivha kana u sika zwine vhathu vha tea u tshilisa zwone kana zwine vhathu ra tea u thusana ngazwo ngauri ndi zwinzhi zwine zwa nga itea vhathu ndi vho u thusana.

U ita dzi vidio ndi musi muthu o to dzhia vidio dzine vhaṅwe vha vha vho ita kha dzi TikTok ha posiṱa, nṋe ndi takalela u to ḓi poster nṋe muṋe kana u ṅwala zwine zwavha zwi tshi khou takadza zwine vhathu vha sea.

Ee, ndo no lingedza u zwi shumisa vhathu vha a zwi takalela nahone zwi thusa iwe muṋe uri u sa ṱwe u khou lwa na vhathu vhane vhavha vha kha nyanḓadzamushumo yeneyo.

A thithu wana na khaedu na nthihi ngauri musi ndi tshi poster tshifanyiso tshanga ndi vha ndo vala hune vhathu vha tea u shera vha tshi kho sumbedza vhaṅwe kana zwine zwa vha zwanga vha tshi khou shera vha tshi kho sherela kha dzavho dzi founu ahuna na khakhathi na nthihi ye nda vhuya nda ṱangana nayo.

Hai, a thi vhoni i tshi ngavha mushumo wanga wa tshifhinga tshoṱhe ngauri a si tshifhinga tshinzhi tshine nda i shumisa.

Ndi u ṅwala vhupfhiwa u thusa vhaṅwe not u ḓi ṱahisa ngauri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha kha nyandadzamafhungo vha a semana u wana vha tshi khou semana nga tshavho kana vho u dzhenelela vha tshi khou sema, ndi khwine u ṅwala vhupfhiwa hune ha ḓo thusa na vhaṅwe vhathu.

Hai, a thi thu ḓi wana ndi tshi khou shumisana na muṅwe muthu ngauri a si kanzhi ndi tshi shumisa nyanḓanama nyanḓadzamafhungo kana u shumisa dzi Facebook dzenedzi.

Musi muthu a tshi pfha a tshi kho zwi funa u ya sika mafhungo ane a takadza vhathu kana ane a takadza ene muṋe, ane vhathu vha ḓo ḓi zwivhona musi o sika hanefho kha nyanḓadzamushumo vha ḽaika vha ḓi khomentha vhawe.